Ke mathata a hore batho ba ya lla, ba utlwisa bohloko. Batho ba bo mme ba nathwa ke bo balekane ba bona. Batho ba lemetse.

Ke tseba letsholo la lebollo le reretsweng hore bashemane ba fetolwa banna.

Eya, le kgona ho ka akaretsa mathata ohle a bophelo a amang banna. Hobane ba bua ka bohloko ba maikutlo ba banna, kgolo ya bona le tsa bophelo bo botle.

Aa ha kgone ho fihlella seo a se reretsweng. Hobane le letsatsi lena la kajeno, kankere ya botona e ntse e hlopha batho ba bo ntate. Batho ba bo ntate ba ntse ba sa hlahlobe kgafetsa kgafetsa. Ba ntse ba sa nkelle maphelo a bona hloohong.

Tjhe, hobane batho ba tshwerweng ke lefu la kelello ba ntse ba le bangata diterateng mona me re fetang teng. Ba robala kantle ha bana dijo. Ba itsamaela feela seterateng mona ha hona batho ba ba batho ba ba hlokomelang.

Di-clinic-ing ho tlala haholo. Mme batho ba bang ba kgutlela malapeng a bona ba ntse ba sa thuswa. Di-clinic-ing tsa mahaeng di hole le moo batho ba dulang teng. Batho ba baholo ka seka bo nkgono le bo ntatemoholo. Ha ba kgone ho fihla ho fihla clinic-ing ka lebaka la maoto a bohloko kapa ho sa tsebe ho tsamaya. Ka nako e nngwe be ba hloka tjhelete ya ho palama ho ba isa di-clinic-ing.

Dipidisi tsa ho thibela pelehi, di lokile ebile hape di bolokehile. Empa jwalo ka dipidisi tse ding le tse ding di na le ditlamorao tsa teng. Jwalo ka ho tshwarwa ke bo hlooho.

Ke ile ka ya ho motswalle, mme a kgona ho mpha meriana eo a nang le yona for ho fokotsa bohloko ba ka.

Re kgothaletsa ho etsa diteko ha nne ka selemo. Eya, ke na le ho di etsa diteko tseo.

Bohlokwa ba ho fumana tlhokomelo ya bophelo bo botle. Ke hore motho o kgona ho phela nako e telele a sa kuli. A sa hlomphuwe ke malwetse a mangata a fapaneng.

Ah nthwena ha se nnete. Hobane kofi ha ya bolokeha. Kofi e kotsi mmeleng wa motho.

Hore motho a tle a bule lebollo, la hae. O lokela hore a be a tseba ka tsa setso. A tseba, a na le hlompho. A ile a ya sekolong sa bo ngaka pele.

Mmuso o lokela ho haha dipetlele ho eketsa tsena tse seng di le teng. Dipetlele di nyenyana batho ba bangata. Le ma-nurse kapa tsona di-doctor ba etse mosebetsi wa bona hore batho ba fole ba kgone ho kgutlela lapeng.

Batjha ba lokela ho rutwa ka thobalano e bolokehileng. Hore ba seke ba ithola ba le mathateng hang feela ha ba qala ho etsa thobalano.

O lokela ho ya bona ngaka. Ho re ngaka e tle e mo jwetse hore a kgutle neng a tlo etsa ntho eo a batlang ho e etsa.

Mmuso o ka haha dipetlele tsa private tse tlang ho thusa batsofe. Hobane batsofe ba hloka tlhokomelo ya private.

Lebollo la sepetlele le thusa banna ka ho qoba mafu a mangata e ka reng HIV le tshwaetso ya botona.

Re ka qala ka ho ba batlela dikoloi tse tla ba tlosa malapeng a bona, di ba ise clinic-ing kapa sepetlele. Ha di qetile di banke hape di ba kgutlisetse hae. Ka letsatsi le leng le le leng motsofe e mong le e mong a hlokang hore a ye sepetlele kapa clinic-ing.

Batjha ba lokela ho sebedisa dithibela pelehi hore ba fokotse ho ima ba ntse ba le sekolong. Mefuta ya dithibela pelei ke mofuta wa pidisi, mofuta wa sepeiti le mofuta wa tshepe ena e kenang letsohong mona.

Jwala le dithethefatsi di sentse maphelo a batho ba bangata mona mo re dulang teng. Hobane ha motho a qala a sebedisa dithethefatsi ebile a nwa jwala haholo. O lebala ntho tsohle tse tsa di fihlelletseng bophelong. O nahana ka jwala le dithethefatsi fela.

Hobaneng ha le dutse mo ebile le nwa jalwa le apere diaparo tsa sekolo? Ebile le dilemo di kae le le bakalenyana? Le kgona jwang hona jwala ba batho ba baholo? Le batla ho itshenyetsa bokamoso? Le tseba kotsi ya ho nwa jwala o le ngwana? Jwala bophelo, jwala bo senyang maphelo a batho.

Postpartum contraception ke dithibela dithibela pelei. Tse ding tsa tsona ke dipilisi, le sepeiti, le tshepe ena e kenang mona sephakeng e bitswang implant.

Ha ngata ha ke hloka thuso ya tshohanyetso. Ke founela makhe wa ka a nang le koloi hore a nkise a be a nkgutlise ha se ke kgutla. Re tla bua ka ditefello ha mmamorao.

Batswadi ba lokela ho tshehetsa baradi ba bona. Hore ba fete boimeng bono be ba leng ka hare ho bona. Hobane ho ima o sa le ngwana, o kena sekolo. Ke ntho e bohloko haholo, ke ntho e tetebetsang maikutlo.

Batswadi ba lokela ho elelliswa bana ba bona ba bashemane hore ba latele melao eo basuwe ba bona ba ba fang yona. Ba mamele seo ho thweng ba se etse. Ho qoba yona taba ena ya hore o thola se ba shwelletse thabeng.

Taba eno ya hore, taba eno ya hore batho ba clinic ba ba romela mooki wa mosadi fela ke ntho e sa lokang. Hobane le batho ba bo ntate ba hloka clinic ba hloka ho elwa hloko. Taba enana e hloka ho lokiswa haholo. E ne e tlameha ho lokiswa ka taba ya hore ho tliswe mooki e mong wa ntate. E leng hore o tlo tla shebana le batho ba bo ntate mosebetsing.

Ngwana ka, o se o le dilemong tsa ho kena dikamanong tsa lerato. Mme ke o eletsa hore o sebedise kgohlopo ka hohle hohle ka moo o ka kgonang ka teng. Hore o qobe tshwaetso ya mafu a thobalano le boimana bo sa bo rerang.

Re sebedisa meriana ya setso hobane moo re holetseng teng, re hotse ho sentse ho sebediswa meriana. Ha re tshwerwe ke bo mala. Batho ba baholo ba ne ba re etsetsa moriana wa setso, ha re qetile ha re qeta ho nwa moriana oo re ikutlwa re le betere. Ba ne ba e reka ha bo ntate kwana mebarakeng moo ho rekiswang meriana teng. Ke meriana e mengata, o tla thola ha o fihla moo ba adile mane meriana e fapafapaneng e mengata-ngata. Wa fihla wa kgetha moo, wa ba jwetsa o batla wa hlooho, o batla wa mala, jwalo jwalo.

Ke sa kopa ho kenya tletlebo ka shopo ena e ke bonang e rekisa meriana e seng molaong. Ke fumane ka taba ena tsatsing lena la kajeno ha ke re ke ya ka hara shopo ke lo reka moriana. Ka thola e le hore ke moriana o seng molaong.